Ee, dilo tse di ka sekasekiwang ke dibanka fa di amogela kopo ya dikarata ya sekwele ke go netefatsa gore a mme sekolo seno se maleba eo gape se ka netefatsa gore a mme motho o kopang o kopang karata eo ga a na dikoloto tse dintsi gape thata mme gape tshwanetse ba netefatse gore a mme mothong ke moagi wa mo Aforika Borwa tota.

Fa o dira karata ya sekoloto o tshwanetse go akaretse dilo jaaka bo di bank statement-e bo di-ID copy le bo ko o dirang teng ee, leina la kampane le o dirang teng, o tshwanetse o nne le ditokomane tseo.

Histori ya gagwe ya sekoloto e ka ama thata go batla sekoloto se sengwe e kwa dibankeng ka gonne fa o ne o sa duele sentle mme wa tlogela go sa duele ka ntlha ya dilo tse e leng gore o ne o sa di sologela e ka nna le mme rekoto e botlhaswa mme seo sone se ka tokafadiwa fela ka go dira di l-arrangement-e tsa go patela le le banka e leng gore e nne wa kopa sekoloto gore o nne le rekoto e ntle thata ya sekoloto.

Ee, diphoso tse ba di dirang gantsi fa o dira credit card ke gore ga ba tlise ditokomane tse di maleba tse e leng gore ga modiredi wa banka a di check-a a di leba ga di tsamaisane le go ka kgona gore o kry-e sekoloto mme ditokomane tse di maleba di ka dira sentle gore tsamayo ya kopo ya gago e nne e nonofatseng kana e tsamaye sentle.

Go botlhokwa thata go ka buisa le go sheba maemo a tumelano a karata a sekolong pele fa o ka dira kopo ka gonne fa o sa bale melawana le dipeelo ka kelotlhoko le go sa di tlhaloganye go ka dira gore o saenele seo se e leng gore ga o se tlhaloganye kana ditshweetso tse e seng maleba mme go ka nna le ditlamorago tse e leng gore ga di a siama mme go botlhokwa thata gore o buise le go tlhaloganya melawana le dipeelo ya karata ya kopo ya sekoloto mme fa o sa tlhaloganye o ka kopa mongwe mo bankeng go go tlhalosetsa ka leleme le le maleba gore o kgone go tlhaloganya fa o kopa kopo ya karata ya sekoloto.

Ee, mme go itse thata ka tsa madi ko go maleba thata mo botshelong jwa ga jaanong o kana ba segompieno mme ka gonne go na le batho ba e leng gore ba tsaya ditshweetso tse e seng maleba mme ga jaana ba ikotlhaya thata mme go siame thata fa e leng gore o ka itse ka kitsonyana ya ka matlole ya go dirisa matlole jalo le jalo mme go ka dira gape gore o kgone go tlhaloganya melawana le dipeelo tsa go batla karata ya sekoloto kana go ka thusiwa ka karata ya sekoloto gore o kgone go itse kitsonyana fela e maleba, botlhokwa thata kitso go.

Dilo tse di tseiwang tsa dija thata e ka nna ya nna dingwaga ka gonne fa o batla go bula sekoloto ba ka batla dingwaga tsa gore di le some le bo robedi eighteen years gape ba ka nna ba batla bopaki jwa letseno gape ba ka nna ba batla le histori ya gago ya sekoloto ee tseo tsone di maleba thata fa o batla go bula karata ya sekoloto.

Dilo tse di molemo e ka nna ya nna ditokomane tse di maleba thata jaaka bo-proof of res, bopaki jwa letseno lwa gago di ka nna ya nna ya mengwaga e le marataro e six months bank statement mme tse di borai thata ke go sa tsamaisane le bone kana se tsamaisane le bone le tsamaisane le melawana le dipeelo tse ba go neetseng tsone gape le go ba neela tshedimosetso e e seng maleba ka letseno la gago kana ka selo ka histori ya gago ya sekoloto.